Izinto angadinga ukuthi azibuke u-Oliviwe, ongummeli, ukubheka ukuthi ngabe inzalo yale malimboleko ingakanani ngoba kuya vela ukuthi ababolekisimali abazimele bavamise ukuba nenzalo enkulu kakhulu. Okunye futhi angakubheka u-Mr Oliviwe ukuthi ngabe lirejistiwe yini ngokusemthethweni ibhizinisi lokubolekisa ngemali kuloyo muntu asuke eyoboleka kuye.

Mngani wami, kusho ukuthi ngamanye amazwi mina angeke ngize ngisaba nawo amakhasimende ngoba phela mina kwelami ibhizinisi lomshwalense kunesikhathi esilindwayo esingangezinyanga ezintathu. Kusho ukuthi kuzomele nami ngizame ukushintsha imithetho nalo masingcwabisane enginawo kungenjalo mngani wami, kusho ukuthi ngizolahlekelwa ngamakhasimende amaningi, ahambe phela ayo joyina lo okungalindwa kuwo khona.

Dadewethu, ngiyakucela mntakababa, ngiyakucela ukuthi uwuthathe umshwalense kamasingcwabisane, uwusizo olukhulu kakhulu emndenini kanti futhi ukwazi ukukhava zonke izindleko zomngcwabo, kanti-ke futhi kuyenzeka uze usale nanoshintshi ngaphezulu. Kanti futhi-ke nje nomphakathi ofikile uzonikhalisa ufike udle uze unele wonke njengoba ngisho ukuthi kuze kusale noshintshi. Ngiyacela uwuthathe, abukho ubungozi uma ngabe inhliziyo yakho imsulwa, ungafani nalaba abanye abathi uma bethatha lo mshwalense kanti bawuthathela ukuthi benze izinto ezimbi ebantwini basemndenini. Ngiyakucela dadewethu, awusoze wayisola.

Yebo, ngingakwazi ukubhekana nezindleko ezengeziwe ze-over ze-overdraft ngoba i-overdraft-i uthatha imali oyidinga ngaleso sikhathi futhi awekho noma azikho izimali ezengeziwe zokuthi ukwazi ukukhokhela i-overdraft. Inqobo nje uma ngizokwazi ukuyikhokhela ngesikhathi esibekiwe kanti futhi kuyashesha ukuthi uyithole umangabe uyidinga, angeke ngibe nenkinga ngayo.

Inqubo yokufaka isicelo semali ye-UIF singenza ngijabule ngoba ngisuke nginethemba lokuthi kukhona imali engizoyithola ngalesa sikhathi ngisabheka amathuba omsebenzi. Into yokuqala engiyenzayo, ngiyahamba ngiye lapho kade ngisebenza khona, ngiyocela ama-forms abizwa nge-U nineteen bese ngiwahambisa eMnyangweni weZabasebenzi, ngifike ngifake isicelo semali ye-UIF.